Mina akungithinti khulu, akungizwisi ubuhlungu ngombanyana ama-ticket la nanoma angakhutjhulwa asathengeka akakhutjhulwa ngamanani aphezulu.

Angekhe yehliswa ngombanyana ama-ticket la asathengeka akakarhabi ukudura.

Kubalimaza khulu ngombanyana nemali ebayitholako amakhwitjhini akusiyimali engako. Nabakhutjhulelwa imali ebakhwela ngayo ebhesini balimala khulu.

Ngicabanga bona ikukhulukazi kumele kubizwe umhlangano nalabo abakhwela ibhesi mihla namalanga, bezwe amazizo wabo bonyana, bayavuma namkha abavumi na bonyana bona ama-ticket la akhwele na? Nangabe inengi labo liyavuma ama-ticket angakhwela kodwana nangabe abavumi koke ngobunengi kumele ama-ticket la angakhwela ngombanyana ngibo abalimako ngenkhwameni.

Kufanele kuqalwe bonyana, abantu abakhwelakwaba basuka kuphi, baya kuphi, baberega iimberego enjani. Bazokukghona na ukubhadela ama-ticket nanoma sele akhutjhuliweko na.

Iye, kufanele urhulumende angenelele kutholakale bonyana kubayini intengo lezi zikhutjhulwa kangaka.

Iye, lokho kuzobadosa khulu abasebenzi bonyana baberegise iinthuthi lezi zomphakathi baphumuze iinkoloyi zabo.

Awa, zona zikhutjhulwa ngokuya kwesimo, balawulwa sisimo bonyana kukhamba njani.

Mina ngibona ukuthi okhunye bayabacabangela ngombanyana nanoma zikhutjhulwako iintengwezi zebhesi zisese azisisilerhe kangako njengezinye iinthuthi ezilayitjha abantu. Bona bayacabangelwa ngombanyana nanoma zikhuphukako azikhuphuki ngamanani aphezulu khulu.

Iye, khona ikhambisana kuhle nobujamo bomnotho umphakathi obukibo.

Awa, akusimbono omuhle lowo.

Ayikho indlela engasetjenziswa ukuphungulela abogogo nabobamkhulu iintengo zokukhwela ibhesi ngombanyana woke umuntu mele abhadele imali elingeneko efana neyabanye, akekho ekufuze aphungulelwe.

Abogogo nabobamkhulu ikhona imali esele bayitholako, imali yabantu abadala. Bangakwazi ukubhadela ibhesi, angiboni bonyana isidingo sokuthi behliselwe iintengo sikhona na.

Kuyobasiza khulu ngombanyana bazokwazi ukubulunga imali.

Mina angiboni kumqondo omuhle lowo bonyana baphulelwe ama-percent entengweni yokukhwela ibhesi.

Iye, zona zibatjheja ngokwaneleko.

Iye, iimbesi zikhamba ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli.

Iye, ngombanyana iimbesi lezi zikhamba ngesikhathi. Umuntu uyazi bona ukhwela ibhesi yesikhathi siphi ukuze afike emsebenzini masinya angaladelwa.

Abanye abatjhayeli beembesi babaphatha kuhle abakhweli babo kodwana abanye awa ababaphathi kuhle. Sekuya ngomuntu ukuthi umuntu, umumuntu onjani, umumuntu onjani.

Iye, zona zisebenza ngefanelo.

Iye, kuyasebenza.

Ukuze abantu abakhwelako bazi bonyana le yindlela ekhamba ibhesi kwaphela, bakwazi ukulinda ibhesi lapho kungabi nehlangahlangano.

Iye, yona iyaba nemigodigodi.

Awa, kukatelelekile bonyana indlela yeembhesi nayo ifakwe isikontiri ngombanyana indlela enethuli le, igrabula itshwenya khulu nasele kune amazulu uthola iimbhesi zingakhamba.

Ngicabanga bona emadorobheni babekelwe ku-sixty kilometres per hour begodu ngaphasi kwendawo esemadorobheni bangabeka ku-hundred kilometres per hour, emigaqweni emikhulu ingakhamba ku-hundred and twenty.

Kuzokuya ngokuthi umtjhayeli webhesi lo uladeliswe yini. Nangabe iinzathu zakhe azizwakali, abantu kufanele bambike eenkhamphanini zeembesi bonyana uhlala aladelwa yeke bazakuqondana naye.

Mina endaweni engihlala kiyo asiphatheki kuhle nasikhamba ngamateksi ngombanyana basibeka kude khulu nala sihlala khona. Amateksi la athi, wona afuna ukukhamba ngesikontiri kwaphela, akakhambi endleleni enethuli igraveli.

Awa, bona batjhayela ngebelo khulu abatjhayeli ngebelo elifaneleko.

Awa, khona nasikhwelileko ngeteksini kukhwelwa abantu inomboro elingeneko ngeteksini, asikhweli besiminyane.

Iye, inengi lawo lilungele ukuba sendleleni.

Awa, thina angekhe savuma ukutjhayelelwa mumuntu orhamulileko. Yeke abarhamuli nabasitjhayelelako.

Awa, ngekhe bengakareka.

lapho kungabe kukuhle khulu bona boke babhadele umthelo.

Mina ibizo engilaziko lokudlala ebabizwa ngalo abosomateksi erengeni kukuthi, bomabageza.

Awa, angiboni kulungile lokho ngombanyana bona bakhuphula iintengo zabo khulu. Kungakho balwa namanye amakhamphani bona abafuni ukwehlisa iintengo zabo ene okhunye abasibeki la kufanele basibeke khona.

Kungaba kuhle khulu nabangenzelwa indlelabo yodwa ngombanyana nokutjhayelokhu batjhayela ngendlela enye nenye abayifunako. Bajama phakathi kwendlela, akuzwisisakali, sekuyihlangahlangano. Kungaba ncono nabangenzelwa indlelabo yodwa, bangaphazamisa ezinye iinkoloyi abanye abatjhayeli abazitjhayelela kuhle.

Iye, kufanele bawafune.

Iye, lowo kumbono omuhle khulu kumele bahlolwe ngaphambi kobana batjhayele bona, barhamulile na? Ngoba balayitjha abantu abanengi, lokho kuzakwenza bona batjhayele kuhle endlelena baqaphele.

Kumele bahlale bagadiwe nendlelena kuhlale kunama-traffic azabagada.

Awa, akakahlwengi amarenge la.

Uzithola udiniwe, unganamandla, ukhambe nebanga elide begodu ibhesi ikhamba kancani.

Okumbi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukuthi, uyithola sele ikhamba endleleni ye-gravel enethuli khulu begodu nethuli leli lingena ngebhesina linirhame okhunye kukobanyana uthola ikhamba ngemigodini ibigcine sele ibhajwa.

Kusiza khulu ngombanyana abantu bazokwazi bonyana bajama endleleni yebhesi yodwa. Nawujamileko kuzokuvela ibhesi yodwa begodu kwenzelela bonyana ibhesi ingaphazamisani neenkhwelo ezinye ezinjengamateksi, izikhambele kuhle endleleni yayo.

Ungabawa umtjhayeli bonyana ajame lapho lapho kurerhe khona bonyana nawe uzikhulule.

Ukuthi iimbhesi lezi uthola bonyana zifuna ukulungiswa qobe lilanga, qobe lilanga.

Ngicabanga bona abafuni bonyana ukukhwela nabantu abanengi namkha baminyezelane ngekoloyini. Bafuna ukuzihlalela kuhle, babetjhelwe mumoya begodu bafike ngesikhathi la bayako.

Awa, mina ayiwathinti ndawo amahlelo wokukhamba womndeni wami.

Ibathinta khulu ngombanyana abazimiseli bonyana batjhayele iinkoloyi zabo mihla nangamalanga, babona kungcono ukuthi bakhwele iimbhasi.

Iye, kulungile ngombanyana iimbhesezi zikhwela babantu abanengi khulu.

Iye, inzunzo ikhona ngombanyana banengi khulu abantu abafuna ukukhwela iinkoloyana ezincanezi ezizijameleko.

Ukuba nekoloyi kuthinta khulu isabelomali somuntu ngombanyana umuntu imali angekhe akwazi ukuyibulunga kuhle ngombanyana ipetroli nayo ihlala ikhuphuka, umuntu naye kufanele abhadele ikoloyi yakhe mihla ngenyanga. Lokho kukhahlumeza umuntu khulu.

Ngicabanga bona abantu kuze bonge i-petrol, kukuthi umuntu nakazazi bona usebenza ibanga elide namkha elifitjhani, nangabe umuntu usebenza ibanga elide afunyane ibhesi athenge ithikithi lebhesi azokukhamba ngayo imise emsebenzini beyimbuyise mihla ngamalanga. Ikoloyi yakhe uzayitjhayela kanye mhlambe nakuphela inyanga namkha ngama-weekend nakangayi kude.

Kuthinteka khulu ngombanyana uthola ukudla sele nakho kukhuphukile, kudura.

Awa, angiboni bonyana kurerhe lokho ngombanyana abanye abafundi abakwazi ukuba nemali yokobana baye eenkolweni ngeenkoloyi ezizijameleko.

Awa, lowo akusimbono omuhle. Abantu bangakhwela iimbhesi kanye nezinye iinthuthi.

Iye, iinkoloyi zegezi zingcono ngombanyana azidli khulu njengeenkoloyi ezikhamba nge-petrol.

Ibathinta khulu ngombanyana ufunyana nabo sele bakhuphukisa amanani wabo wokukhweza.

Awa, angekhe kwaba kuhle ukujamisa iinkoloyi ilanga nanoma kungathiwa lilanga lini. Abantu kufanele baye emberegweni, bayokukhamba ngani? Abantu kufanele baye eentolo bayokuthenga izinto abatjhado ngazo, bokukhamba ngani? Angisakhulumi-ke ngalabo abazokudinga ukugijinyeliswa emtholapilo namkha eembhedlela.

Eendaweni zemadorobheni idura khulu intengo yepetroli.

Izithinta khulu ngombanyana abantu bemakhaya imali abanayo yeke nakufuze bathele ipetroli, kumele bezwe ubuhlungu khulu ngombanyana iyadura.

Kukobanyana babafundise ukuthi ukondla ipetroli umuntu nakanekoloyi, ikoloyi leyo angakhamba ngayo mihla namalanga, ayibeke uzayisebenzisa nakayidingako nangabe kusizathu esiphuthumako.

Ubungozi bokuthi ikoloyakho ingase ife endleleni namkha itjhe endleleni.

Ayiwuthinti khulu.

Awa, mina nangabe nginekoloyi bengingayijamisa ngiyibeke ngegaraji, ihlale bonyana imali leyo ngiyibulunge, ngikwazi ukuthola ithikithi lebhesi namkha ngikhwele ezinye iinkoloyi ezithutha abantu.

Khona akungithinta khulu ngombana ibhesi le ayikhweli khulu njengezinye iinkhwelo.

Kungebanga lokuthi umnotho nawo uhlala ukhuphuka.

Kubalimaza khulu ngombanyana nabo bazama ngakho koke ukonga imali begodu nemali abayitholako emakhwitjhini, akusiyimali enengi kangako,

Ukuthi bakhulumisane nabakhweli beembhesi bangamihla yoke, babuze bonyana bangakghona na ukuthi bazokukghona ukuyibhadela ibhesi le nasele ikhuphuka nje na.

Kufuze kuqalwe isimo sabakhweli abahlala bakhwela mihla nangemihla ibhesi.

Iye, kufanele angenelele.

Iye, kungabadosa.

Awa, zona azidlelezeli. Iinkhamphani lezi azidlelezeli abakhweli, zikhutjhulwa ngobujamo.

Iye, yona seyiyakhutjhulwa ngaphandle kokutjhejwa.

Iye, ikhambisana kuhle nobujamo bomnotho.

Awa, akusimbono omuhle lowo.

Awa, akukafaneli bona baphungulelwe intengo yokukhwela ibhesi. Woke umuntu kufanele akhwele ibhesi ngentengo elingeneko.

Iye, kufanele kuqalwe bona bahlala kiziphi iindawo.

Kungabasiza khulu, bangakwazi ukonga imali.

Awa, angiboni bona mbono omuhle loyo ukuthi baphungulele amaphesente entengweni yokukhwela ibhesi.

Iye, zona ziyabatjheja abakhweli bazo.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

Iye, zibafikisa ngesikhathi ngombanyana iimbhesi lezi zikhamba ngeenkhathi ezahlukahlukeneko yeke umuntu kufanele akhwele ibhesi azi bonyana izomufikisa ngesikhathi esirerhe.

Iye, kunabanye abatjhayeli beembhesi babaphatha kuhle abakhweli kodwana abanye ababaphathi kuhle, abantu abafani.

Iye, zisebenza ngefanelo begodu zanele.

Iye, kuyasebenza lokho.

Ukuze abakhweli beembhesi bakwazi bonyana bajama endleleni yiphi begodu iimbhesi lezi zikhambe kuhle, zingaphazamiswa ngezinye iinkoloyi.

Iye, nayo iyaba nemigodigodi.

Iimbhesi ziyakhamba endleleni enethuli egrabula nangabe indlela leyo kuyindlela ererhe kodwana kungaba ngcono khulu nakunge bangafakelwa isikontiri.

Kufanele lingeqi ku-hundred kilometres per hour kodwana emigaqweni emikhulu ku-free way ingakhamba ngo-hundred and twenty kilometres per hour.

Kokuthoma, kufanele kwaziwe bonyana yini emenza bonyana afike mva kwesikhathi, nangabe ibanga lakhona alizwakali kufanele atlarhwe bonyana uhlala afika mva kwesikhathi begodu akakazimiseli ngokuberega, uladelisa nabakhweli.

Ukuthi ukhamba ekuseni kungakaveli ilanga, ubuye lada ilanga sele litjhilingile begodu ubuya udiniwe.

Kukuthi ikhamba kabuhlungu, ikhamba ingena ngemigodini, kuba nethuli elinengi elingena ngaphakathi kwebhesi, ligcine sele lilimaza nabakhweli.

Kusiza khulu kobanyana zingaphazamiswa ziinkoloyi ezinye, zikhambe kuhle endleleni yazo zodwa.

Ukhuluma nomtjhayeli, umbawe bonyana la athola indlela ererhe khona yokujama ajamele ngeqadi nawe ukwazi ukuzikhulula.

Mnotho nokuthi iimbhesi lezi nazo zihlala zimotjheka yeke kufuneka imali yokuthi zilungiswe masinyana.

Mina nasikhamba ngamatekisi siphatheka kumbi khulu.

Awa, bona batjhayela ngebelo elikhulu khulu. Alikafaneli ibelo ebatjhayela ngalo.

Awa, khona asiminyani khulu. Ikhweza abantu abalingeneko.

Inengi lawo alikalungeli ukuba sendleleni.

Abanye bayatjhayela barhamulile.

Awa, angikareki, ngiyakghabhudlheka.

Kungabakuhle khulu lokho.

Engilaziko mina ngelithi boMageza.

Awa, akukalungi lokho.

Kungabakuhle khulu ngombanyana nokutjhayela kuhle abakwazi.

Iye, kufanele amapholisa bafune abomazisi.